Into endakhe ndayixelelwa ngugqirha yayiluxinzeleko lwempilo okanye ukudinwa ngokwengqondo ngenxa yoxinzelelo.

Abantu bathenga amayeza kwimakethi engekho semthethweni ngezizathu ezininzi. Ezinye yezizathu kukungafumani lula amayeza ezibhedlele okanye ezivenkileni, ukungabi nayo imvume yentetho, ukulutha amayeza, ukoyika okanye ukunqanda utyelelo kugqirha, ukufumana amayeza angavumelekanga kweli lizwe, ixhala lomphunga okanye isifo sengqondo.

Into endakhe ndayisebenzisa ekwehliseni umzimba ziipilisi ezaqulethe izinto ezifana ne-sibutramine okanye i-ephedrine. Zona ziyasebenza kakhulu kwaye ziyawehlisa umzimba ngexesha elifutshane.

Uluntu lwasezilalini luhlala luzama ukuzilungiselela kwizikhukhula ngeendlela ezilula nezisebenzayo. Nangona izixhobo zihlale zinqongophele, nazi iindlela eziqhelekileyo. Ulwazi lwembali nokwabelana ngolwazi, ukugcinwa kweempahla eziphuthumayo, ukulungisa izindlu. Malunga norhulumente kwezinye iindawo zasezilalini ezisengcuphekeni, zikhona izicwangciso zokhuseleko ezifana neenkqubo zokulumkisa uluntu okanye izifundo zoluntu malunga nokuphendula kweengozi.

Oomongikazi, ndingathetha neentombi ngentlonipho, ngokuqonda kanye ngolwazi olunzulu. Ndingaqale ndibazise ukuba ayizizo zonke iindlela zokucwangcisa ezibangela ukutyeba. Abanye abantu baye batyebe ngenxa yokutya, indlela abayiphilayo, okanye imvelaphi yemfuzo. Ndiphinde ndibazise ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zocwangcisa, ayiyo pilisi nenaliti kuphela. Ndiphinde ndibazise ngokubaluleka kocwangcisa. Ucwangcisa kukunika ulawulo kwisigqibo sokuba umntana uyamfuna na kwaye umfana nini, umfuna njani.

Into enokunceda ukuze ubonwe ngokukhawuleza kukuhlolwa rhoqo nokubeka iliso emzimbeni wakho. Kukugada iimpawu ezingaqhelekanga emzimbeni wakho.

Ewe, ukhona umehluko ocacileyo. Izizukulwana ezidala zivame ukuthembela kakhulu kumayeza esiNtu kuba banolwazi lwemveli, bakholelwa kwiimpembelelo zonyango nezenkolo zamayeza esiNtu. Kuthi ke izizukulwana ezincinci, abanye baye bathembele ngakumbi kunyango lwesiNtu oluxubene nesiXhosa nesiNgesi okanye bathembele kunyango lwesiNtu lwangoku olugutyungelwe yimfundo yesikolo. Kanti ke abanye baye baphike besithi awakhuselekanga.

Ukuba bendingumcebisi ekliniki bendizawuqala ndakhe intembeko nengqwalaselo yothando, ndibonise uvelwano, ndinike ingqalelo epheleleyo, ndingaphazamisi, ndingagwebi kwaye ndisebenzise ulwimi olunentlonipho nolukhuthazayo. Ndiphinde ndiqinisekise imfihlo, bendizawucacisa ukuba yonke into esiyithetha apha iyawuhlala iyimfihlo phakathi kwethu. Ndiphinde ndakhe indawo yokhuseleko, ndiqinisekise uba indawo esincokolela kuyo izolile, ikhululekile kwaye inika imvakalelo yokhuseleko.

Hayi, andizange ndakhe ndaya kwaye andicingi ukuba ndingaze ndiye. Ndinethemba kunyango lwe-science, ndisebenzisa oogqirha kunye namachiza avavanyiweyo. Ndiyawuhlonipha umsebenzi wamayeza esiNtu kodwa mna ndikhetha into evavanyiweyo nento enobungqina be-science.

Ewe, ukunxiba imaski ngexesha leCOVID-nineteen kwazisa umehluko omkhulu ebomini bam kwa nendlela endandibona ubomi ngayo. Okokuqala, indlela yonxibelelwano. Kwakunzima ukuthetha okanye ukuva xa abantu benxibe iimaski, nto leyo eyabangela ukuba ndithethe ngokucacisileyo, ngakumbi ngamanye amaxesha ndiphakamise ilizwi. Kwakhona kwakunzima ukufunda imvakalelo yomntu kuba ubuso babugqunyiwe yimaski, nto leyo eyanciphisa indibaniselwano enothando phakathi kwabantu.

Nantsi indlela abanokuzikhusela ngayo ngaphambi kokuba uncedo lufike. Bangasebenzisa izibane ezikhuselekileyo, bangaqinisekisa ucoceko kwindawo yokuphekela, bangakha indawo ekhuselekileyo phakathi kwezindlu, bangagcina amanzi kufutshane nezindlu, bangasebenzisa umsi njengesilumkiso, baqaphele izinto zombane, bangazami ukusindisa izinto ezingaphakathi.

UMzantsi Afrika unazo izixhobo ezithile zokuhlangula nonceda abantu ngexesha likanogumbe kodwa azisoloko zanele okanye zifikelele ngokukhawuleza kwiindawo zonke, ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni okanye ezihluphekileyo. Ezinye yezinto ezikhoyo ngamacandelo okuphendula kwangoko, izixhobo zokukhangela nezincedo, iinkqubo zolumkiso lwangaphambili.

Hayi, azikho iinqwelomafutha ezizizisa iinkonzo zonyango lwempilo ebantwini. Ngoba ke iiklinikhi zikarhulumente zikhona kwaye zikufutshane eluntwini, kanye nezibhedlele ezikhulu zikhona kufuphi nabantu.

Ewe, ukungathatheli ntweni kunegalelo elikhulu kwindlela abantu abadala abaphathwa ngayo kwizibhedlele zikarhulumente, ngakumbi ezo zisezilalini.

Ulwaluko labantu abangamadoda luneenzuzo ezithile zempilo ezivunywe ngabaphandi bezonyango kwihlabathi jikelele. Nazi ezinye iinzuzo ezinxulumene nolwaluko. Ukunciphisa umngcipheko wokosuleleka nge-HIV, ucoceko lwesini oluphucukileyo, ukunciphisa umngcipheko wezifo ezosulelayo, ukunciphisa umngcipheko womhlaza wesitho sesini, ukunceda abalingani basetyhini.

Ndingabafundisa ndithi, qinisekisa xa upheka uhlala usondele kwisitovu okanye uyacima xa ushiya. Ndiphinde ndibazise ukuba basebenzise izinto zombane ngokhuseleko, bangaxhomi izixhobo ezininzi kwiplagi enye. Bagcine izinto ezitshayo kude kunomlilo, njengamaphepha, amalaphu okanye iiplastiki. Ndiphinde ndibazise uba bacime izibane xa belala, ingakumbi ikhandlela. Ndiphinde ndiqinisekise ukuba indlela yokuphuma xa kukho umlilo bayayazi, balandele imithetho yokhuseleko.